Yebo, amanani omshwalense angaba nomthelela omubi esinqumeni sowukuthi ngithenge imoto ngoba umuntu egcina engakwazi ukuthi akwazi ukuhlela kahle ngokwezimali ukuthi akwazi athenge, ukuthenga imoto ngoba imishwalense iyadura kakhulu, iyabiza. Okwenza ukuthi kube nzima ukuthi sikwazi ukukhokha, nokuthi sikwazi ukucabanga ukuthenga izimoto.

Indlela elungile yokubamba isiteleka samatekisi ukuthi bonke osomatekisi uma kuwukuthi yibo ababambe isiteleka bakwazi ukuthi bakhulume nabagibeli ukuthi sizobamba isiteleka, bababonise nabagibeli ukukhala kwabo noma izikhalo zabo zowukuthi zimi kuphi bangabashiyi nje kanjalo babalaxaze kodwa bakhale bonke. Uma sekukhalwa, bahambe beye kwekomkhulu bangabambi iziteleka la emgaqweni, kodwa abahambe baye kwekomkhulu bayokhuluma nohulumende okuyena ophethe ezokuthutha. Ukukhala kwabo bakuyise kuyena bezwe ukuthi ngabe iluphi uvo olungaphuma kungabi nokulwa

Lapho ngisebenzisa khona ibhasi ngivakashela indawo okokuqala kwahamba kahle kakhulu ngoba ibhasi ngalithatha endaweni ehlala khona. Amabhasi-ke aba nendawo la ahlala khona, ofikela khona kuwona uma uzohamba indawo noma ibanga elide. Ngafika khona ngathatha ibhasi labe selihamba lingishiya endaweni yamabhasi futhi kuleyo ndawo engangiya kuyona, okwenza ukuthi kwabalula kakhulu ngoba lima eduze namatekisi. Ngathi uma ngehlika kulona ngangena etekisini yala engangiya khona, angikaze ngibe nenkinga.

Uma ngibe nohambo olude lase lingishiya ibhasi, indlela elula engingayenza noma esimweni esikanje ngingathintana noma ngingaxhumana nenkampani yamabhasi lapho engisuke ngithenge khona ithikithi lokuya eGoli, ngizwe ukuthi abangakwazi yini ukuthi bangifake ebhasini elilandelayo ngalo leli thikithi leli laleli bhasi eselingishiyile. Uma kuwukuthi nakho lokho akwenzeki sengabuyela emumva uma ngingenayo imali yokuthi ngiqhubeke nohambo lwami. Kodwa uma ngingaba nemali, ngingathatha amatekisi kube iwona engizohamba ngawo.

Sawubona bhuti, bengicela ungisiza bandla ngidinga itekisthi eya ngapha eSebokeng manje anginakwazi ukuthi igitshelwa ngakuphi. Bengicela bandla ungisize ungikhombise indlela okuyiyo engimele ngihambe ngayo, negama lalapho atholakala ngakhona njengoba ngilana erenkini, ikuphi la engingawathola khona? Ngingalijabulela usizo. Ngiyacela.

Ukufaka i-Wi-Fi emabhasini angenza inzuzo enkulu yowukuthi abagibeli bande, belandela lona lolu hlelo lwama Wi-Fi lapho bezothi behleli ebhasini bebe benethezekile bekwazi ukuthi bakhulume nezihlobo zabo, bekwazi ukuthi bebuke nemidlalo yabo kumabonakude behleli la ebhasini. Ngaleyo ndlela abagibeli bazokwanda, wonke umuntu uzofuna ukuzogibela leli bhasi ngowukuthi uyazi ukuthi mayela ebhasini kune-inthanethi yamahhala. Imali izongena.

Yebo, isike yenzeka leyo nto kumuntu osondelene nami. Lapho ake ayeka khona ukusebenzisa imoto yakhe ngenxa yokunyuka kukamanani aphethiloli. Lapho ayishiye khona ekhaya ethi iyadura kakhulu, idla ize idlulele kule mali asebenzisa ngayo itekisi. Uthe ukuyishiya ekhaya izinyangana impela wase esebenzisa izithuthi lezi zomgwaqo, amatekisi. Uthe lokho kumenze ukuthi imali ayibone, angasebenzeli emumva asebenzele uphethiloli.

Hawu, kodwa sicabha nansi nje indawo laphaya emumva ikhona, kungani ungangivumeli ukuthi ngingene ngihlale khona? Noma kukhona omunye ombekele le ndawo ukuthi ahlale kuyo, noma akuvumelekile ukuthi kuhlalwe kule ndawo? Bengisacela ukwazi lapho ukuthi akuvumelekile yini ngoba nansi indawo ngiyayibona lapha isasekhona emuva.

Ukubhukha amathikithi ebhasi ku-inthanethi kuhle kakhulu kunokuya esitolo uyobamba ulayini omude uyobhukhela ibhasi ekubeni ungakwazi ukulibhukha uhleli ekhaya unethezekile. Mina ngibona kuwumbono umuhle loyo ngoba asikho nesizathu sokuthi uze uhambe, okanye ugibele ugibelele ukuyobhukha lona ibhasi phela. Kodwa yinto ongayenza uhleli ekhaya ngomakhalekhukhwini wakho, ungene ku-inthanethi ubhuke ibhasi ebese ufaka imali le obuzofika uyifake esitolo.